Mitlangu yi hlayisa vutshamo vutshamo na vanghana va mina hikuva loko ndzi tshame na vanghana leswi hi swi bulaku i timhaka ta mitlangu ha bula hi timhaka ta bolo hi bula hi timhaka ta khirikhete hi tala ngopfu ku bula hi timhaka ta bolo ya milenge na vanghana va mina hi xipano xa Orlando Pirates na Kaizer Chiefs.

Ku na i kona un'wana wa munghana wa mina a nga koti ku ti tirhela a nga na milenge i mudyuhari loko ku tlanga mitlangu u rhandza ngopfu ku vona bolo ya milenge kumbe rugby kumbe khirikete hikuva a nga koti ku ya eku hungasa ni na van'wanyana vanhu.

Na vaxisati khale a va tlanga bolo ya milenge bolo ya milenge khadi ghobodo netball va tlanga na yin'wanyana mitlangu ya ku fana na .

Ku na mitlangu ya ku fana na netball kumbe bolo a hi mitlangu leyi ni nga ta ku ri u nga yi tlanga u ri wexe hikokwalaho vanhu va kota ku tlanga va ri vanhu lava va tshamaka va ri voxe va nga koteki ku tlanga na vanhu loko vo landzelela kumbe va ya va ya tihlanganisa na mitlangu leyi va nga kota ku tshama na van'wanyana vanhu.

Eka n'wina vavasati kumbe vanhwana lava tlangaka bolo ya milenge va Banyana Banyana hambi mo tshuka mi hlangana na ku tikeriwa ka njhani hambi mo tshuka mi hlangana na ku tikeriwa ka njhani emindyangwini eku fambeni kun'wana na kun'wana laha mi va mi ri kona n'wina ti nyungubyiseni hi mitlangu leyi mi hi tlangaku ku nga bolo ku nga ladies soccer hi Xilungu na hina ha tinyungubyisa hi n'wina ta tanihi tiko ra Afrika-Dzonga.

Ku na mitlangu ya ku fana na tihanci tihanci u beja tihanci u beje hanci leyi u yi tshembaku leswaku yi ta wina loko yo tsutsuma yi khoma number one u ta va u winile ku na mitlangu ya ku fana na vo Beta Beta laha ku bejiwaka tinambara loko u beja tinambara loko nambara yeleyo yo va yi humile u ta kuma mali.

Ndhawu yo hungasela ya mitlangu laha va tlangelaka kona hala ka hina i ndhawu ya mitlangu ya khirikete i ndhawu ya mitlangu ya bolo ra milenge i ndhawu ya mitlangu la ra bolo ya ya volley ball na netball laha ku tlangaka vakhegula vabvana na vana lavatsongo na youth yona lavatsongo va sungulaka under ten.

Mintlangu leyi ndzi nga ta bumabumela n'wana wa khume ra malembe i mitlangu ya ku fana na bolo ya milenge bolo ya milenge yi nga ha ndzi kule mufana n'wana wa khume ra malembe loko o kota ku landzelela bolo a nga ti kuma a dume na matiko na matiko hikuva bolo ya milenge loko u tlanga u va perfect u va eka xiyimo xa le henhla kumbe eka nomboro ya le henhla laha wun'wana na wun'wanyana va ku vonaka u nga tikuma u fikile na le matikweni ya le handle ku nga ha ri Afrika-Dzonga.

Loko ku ri a wu swi koti ku endla vutiolori swi kona swa ku ti endla vutiolori emihleketweni ku na mitlangu ya ku fana na ncuva ncuva lowu tlangiwaka hi vavanuna laha u nga tlanga u tlangaku u yimile u tirhisaku miehleketo ya wena.

Mitlangu ya swi kota leswaku ri u aka vuxaka u nga ha na u aka vuxaka na munhu wa le tikweni rin'wanyana u nga ri tiko ra wena vuxaka lebyi byi akiwa hi xikongomelo xa ku ri mi ta va mi vonile ntlangu wa bolo mi ri swin'we mi tsakile ivi ya mi hetelela mi tsakelana leswaku ri mi la ta endla vuxaka swin'we mi hamba mi vhakachelana loko ku ri na bolo mi gina mi endla vuxaka swin'we.

Mfumo wa South Africa mina ni nga ku ri eka wona mfumo wa Afrika-Dzonga wu nga endli stadium wu endlela leswaku ku ta kota ku tlanga nga lavakulu vakhegula kumbe ku tlanga mani na mani a wu endli swihlawurekisi laha ku nga ta tlanga vana va xikolo ntsena.

Eka wena mufana wa ha ri ntsongo for ku ti chuzela career mara mina ni nga ku byela leswaku ri famba u ya joyina xipano xa xa academic ball laha tikweni ra ka hina hi ku ri loko u ya u ya joyina ka xona vanhu va ku tala lava va nga duma va machangani va huma kule va tlanga u va vonaka va tlanga le ka TV va suka kona ka xipano lexiya mina ni nga ku hlohlotelo leswaku ri u tshikela swa ku tala swa swiphiqo na yini na yini na yini u ya u ya joyina xipano lexiyana xi ta ku dyondzisa swa ku tala.

Loko ni twa kokwani va ku garingani wa garingani a ni tshika leswo tala ni ya ni ya yingisela loko va kha va dyondzisa xitori lexi xi nga ni tsakisa ngopfu a ku ri xitori xa N'wampfundla na n'wanghala loko ko n'wampfundla na n'wanghala va ya va ya sweka .

Ntsheketo lowu ni nga ta va byela wona i ntsheketo lowu wu nga ze wu tekiwa hi swiharhi hinkwaswo swo endla swo swo borha mati loko n'wampfundla xi fika xi xi ala ku ya borha mati hi loko swiharhi swi n'wi tshikisa sweswiyani swi nga borha mati laha a mahetiseleni ya kona n'wampfundla u vuye a twa torha a hleketa ku ya a ya nwa mati lama ma nga borhiwa hi swiharhi leswin'wanyana kumbe ku chela mati ivi ya n'wampfundla va rindzisa n'wanghala laha n'wanghala a nga fika ala ku a nwa mati a swi dyondzisa swinene ku ri loko makwerhu a ku byela leswiwani mi fanekele mi swi landzelela wena u nga ti hlawurekisi i ri wexe.

Ni nga ku eka n'wina he he va vatlangikulobye loko sweswiwani hi khoma bolo yi nga ha tlheli a ndhawu ku va hi ri ku tikeliweni a swi vuli ku ri hi nga va hi luzile game leyi hi nga le ku yi tlangeni na mi byela ku ri hi ta yi wina tanihiloko hi sukile loko hi suka emajarateni hi te hi ya ku yi wineni ku hava lexi nga ta hi cinca a hi tlhelelani a gamini hi ri na matimba lama hi nga suka na mo game hi ya ku yi wineni.

leri nga kona loko ni kha ni tlanga mitlangu hi foni ya mina i ku va foni ya mina yi hatla ku hela ndzilo xin'wana xa kona van'wani va famba ni bela riqingho loko na ha ri busy na ku tlanga mitlangu ya le fonini hi swoho leswi ni ba hi swi endlaku khombo leri ku ri foni ya mina yi nga ha.

Loko u ri muntshwa mimpfuno ya miri na na mianakanyo loko u karhi u tsutsuma u u jima u u endla leswaku ri muzimba wa wena wu va kahle na wena n'wini u ta ti twa u ri wa kahle swi ta swi ta ku swi ta endla leswaku ri u nga vi na mafurha ngopfu na loko wo tshuka u yi exibedhlele va ta kota ku hatla va ku byela ku ri miri wa wena wu kahle swinene.

Swi nga ku pfuna leswaku ri u papalateka eka vuvabyi bya chukele na rihanyo ra wena ri ta tlhelela eka leswi a wu hanyisa swona before loko u nga se va na vuvabyi lebyi bya chukele swi ta endla leswaku ri miri wa wena masocha ma miri wa wena ma tiya hikuva wena u ta va u kha u endla mitlangu leyi u nga ta va u byeriwile hi muongori.

Murhangeri hi loyi a rhangelaku vatlangi hinkwavo ku katsa na mukaputeni. Mukaputeni hi loyi a rhangelaku vatlangi ku nga ri ku nga ri ku rhangela mukaputeni ku nga ri ku rhangela murhangeri.

Va endlela leswaku ri vana va ta kota ku humelerisa vuswikoti bya vona kumbe titalenta ta vona va ha ri vatsongo. Loko va endla miphikizano ya ku fana na bolo, va endla miphikizano ya ku fana na ti-volley bolo va endlela leswaku ri vana va ta kota ku humelerisa vuswikoti bya vona ehandle va ha ri vatsongo.

Ntirho wa ku ntirho wa ku hungasa ku nga va na team kumbe vatlangi vo tlanga bolo lava u nga ta hamba u va yisa etithonamenteni u va hakelela ku ri va ya kota ku tlanga na van'wanyana. Laha u nga ta kota ku humesa mali exikhwameni loko i wina mali ya wena yi ta vuya na leyi n'wi yitsongonyana u nga ta hakela vatlangi va wena.

Eya mitlangu ya vulavula hikuva vana va vulavula va kha va nga chavi nchumu. Loko xikolo xi ri na vuswikoti bya ntlangu wo karhi loko va fika or va fanekele va tlanga va nga vulavula hi ku titshemba swinene leswaku xikolo xa vona xa swi kota ku hlula eka ntlangu walowo.

Leswi swa mfumo i ku va un'wana na un'wanyana wa kota ku fikelela kumbe ku nghenelela eka mitlangu yaleyo. Swa phurayivhete a hi vanhu hinkwavo va kotaka ku fikelela kumbe ku nghenelela eka mitlangu yaleyo.

Mitlangu yi kota ku hlayisa vantshwa hikuva vantshwa va kula va ri na va kula va ri na discipline kumbe va kula va ri na xichavo hikuva loko bolo ku ri yi fanekele yi sungula hi nkarhi wolowo hi nkarhi wa so mutlangi u fane a ri endzeni ka girawundi bolo yi nga se sungula. Na vutikhomelo na vutikhomi bya va bya vana loko va ri emitlangwini swi endla leswaku ri va papalata swo fana na swidzidziharisi kumbe ku ya eku yiveni.

Swikombiso leswi swi cincaka ndhavuko kumbe leswi kotaka ku avanisa matiko i swikombiso swa ku fana na loko vatlangi loko va lava ku sungula ku tlanga bolo laha va sumaka tinghoma tiko rin'wana na rin'wana ri na tinghoma ku fana na laha Afrika-Dzonga ri kona risimu ra rixaka.

Nkoka wa mphikizano eswikolweni va endlela leswaku ri vana van'wanyana va kota ku pfuleka byongo hikuva loko wa ha ku heta ku tsutsumatsutsuma egirawundini u tlhelela etlilasini miehleketo ya wena yi va yi phyuphyile.

Swi nga cinca ndhavuko hikuva vanhu lava va nga ta va va kha va hangalasa ku ta va ku nga ri vanhu va ndhavuko wun'we. I ta ku kuma leswaku ri mindhavuko ya kona yi hambanile hi swona swi nga ta endla leswaku ri ku va na ku ndlandlamuxa ka misava ka ndhavuko ya misava.

Yi fanekele yi languteka yi pfulekile swinene laha un'wana na un'wanyani loko a kota ku fika a nga ta kota ku kuma tindhawu ku kuma ndhawu leyi a nga ta kota leyi nga ta n'wi tsakisa ku kota ku endla swilo swa yena. Yi fanekele yi va yi ri na swilaveko hinkwaswo swa ku gym-a kumbe ku exercise.

Ndzi nga ndzi nga endla leswaku ri vatlangi va mina kumbe vana lava ni tlangaka na vona va va na swilaveko hinkwaswo swa ntlangu lowu ni nga ta va ni wu khomile. Ndzi nga endla leswaku ri ni aka na miako wo kota ku tlangela eka wona.

Vatlangi loko va hlaleriwile va titwa kahle swinene ende swa va ndhudhuzela leswaku ri va tlanga hi matimba hikuva ku na vanhu lava va nga suka emakaya va sukela ku ya hlalela vona. Van'wani va tshiki migingiriko va ya va ya hlalela vona hikokwalaho ka ku ri va ndhudhuzeleka va kuma matimba ya ku tlanga swinene. Xipano xa kula swinene xi ya .

Miganga leyi ku va ku na mitlangu yi vuyeriwa ngopfu hikuva van'wamabindzu lava xavisaka va swi kota ku va teka mabindzu ya vona va ya xavisa laha nga ta va ku ri na mitlangu. Va laha munhu un'wana na un'wanyana a nga ta fika a boheka ku ya xava ka vona van'wamabindzu lava va nga ta va va ri kwalaya kusuhani hikuva a va nge koti ku ya xava ekule ku ri na van'wamabindzu kwala kusuhani. Ku va na mitirho ya ku va ta lava vanhu lava nga le kusuhani ku va ta kota ku rindza ndhawu liyani. Ku nga ri ku rindza e vatlangi, ku nga ri ku rindza ndhawu ku ri yi safe ku fika kwihi yi hlayiseke ku fika kwihi.

Varhangeri va lulamisela vatlangi va vona hi ku va trainer va nga na ku nga va ku ri ku gym-a ku nga va ku ri ku va trainer ku tiyimisela ku la ta tlanga eka ntlangu lowu nga ta landzela ku va va fit ku fika kwihi.

Mina wa ku hungasa sweswi a wa ha fani na loko na ha ri ntsongo, loko na ha ri ntsongo a ndzi ri na nkarhi hinkwawo wu tlanga mara sweswi nkarhi wa mina wutsongo hikuva ni tshama ni ri busy.

Awara leyo ni nga teka karhi ni tsutsuma maybe vo ma thirty minutes ndzi ya endhawini ni tlhela ni vuya ni kota ku miri wa mina wu va kahle.

Caster Semenya a ku ri munhu loyi a ti nyiketela ende a ri na talenta ya ku tsutsuma hikokwalaho ka ku a kuma xidlodlo swa ku tala na timendlele hi ku tsutsuma.

a ndzi ta ti a ndzi ta ti tumbuluxela ntlangu wo a ndzi ta ti tumbuluxela ku ndhawu ya ku ndhawu ya ku jimela eka yona nampundzu loko ni pfuka ni kota ku exercise before ni ya entirhweni kumbe kun'wanyana.

Ni tiva ndhawu yin'we leyi yi nga kona laha kusuhi na mina ku na mitlangu ya bolo Volley bolo, netibolo ku na swiphiqo swa ku tala swa ku tlanga mitlangu ya ya ya ya ya milenge kumbe ya ku mihleketo kumbe ku tikuma u kha u exercise.

Eka milawu ya ku tlanga bolo ya mavoko loko ku ri u tlanga Volley bolo a yi a yi fanekelanga bolo yi wela ehansi loko yi wela ehansi swi vula ku ri yi howile kumbe i i xikoro, hi yona milawu leyi ni yi tivaku i bolo ya mavoko.

Ni heta awara ni teka awara ya ku exercise ni nge se hlamba kumbe ni nge loko na loko ni vuya eku entirhweni ni teka awara ku ri ni exercise miri wa mina ku ri wu va kahle.

Ndzi wu endla ntsena loko ndzi tshunxekile hikuva masiku lama ka nkarhi wa ku wa ku wa ku exercise wutsongo na ku loloha exikarhi.

Mitlangu leyi lavakulu na lavatsongo va nga ta yi tlanga swin'we ku na ntlangu wa ku fana na khirikete ntlangu lowu wu tlangiwaka hi vanhu vo fika vo ma nine, i ntlangu lowu ni nga ta ku lavakulu na lavatsongo va nga wu tlanga swin'we ku ku ri va kota ku va va tshwutshwile hikuva a ka a hi ntlangu lowu nga ta tshama u ri karhi u tsutsuma.

Ndzi nga endla leswaku ri emakaya etikweni rin'wana na rin'wanyana ku va na ndhawu leyi ku tlangeriwaka mitlangu ku nga sport centre, laha ni nga endla leswaku ri erivaleni ra mitlangu ka sport centre xexo ku va ku ri na tigirawundi hinkwato ti helerile Volley bolo, Net bolo na rivala ra mitlangu leri hi nga ta kota no ri cinca ku tlangiwa Rugby ku tlangiwa khirikete ku tlangiwa bolo ya milenge.

Nhlohlotelo i ku va Caster Semenya a nga kuma chance ya ku ya exikolweni a ya hlohlotela vana va xikolo ku ri a va endli a va humelerisi tinyiko ta vona va ha ri vatsongo.

Endliwa hi ku va vanhu va byala matsavu lama ma tsakisaka vantshwa matsavu ya ku fana na tikherotsi hikuva vantshwa va rhandza ngopfu swilo swa manyunyu swo fana na tichakalaka va va endlela swirhapa swo fana na leswi swo fana na sweswo swa tichakalakachakalaka.

Dyondzo ya nkoka leyi ndzi tsakisaka leyi ni nga ta yi dyondzisa i ku dyondzisa vana lavatsongo ku tirhisa inthanete hindlela leyinene ku nga ri ndlela ya ku homboloka.

Ndzi tsakela mintirho lowo tirha na vanhu van'wanyana hikuva loko u tirha mi ri ntlawa mi kota ku kuma na experience ya ku tala u kota ku tirha u kha u vulavula na vanhu u nga ri wexe.

Ku na mitlangu ya tihanci leyi tlangiwaka ematikweni ma le handle laha South Africa a hi na yona mitlangu leyi yi dume hikuva vanhu va beja tihanci ti kha ti tsutsuma, ku na mitlangu loyi leyi nga kona eSpain ya homu yo tsutsumisa vanhu egirawundini a yi kona na yona laha South Africa mitlangu yeleyo.

Nga xi ringetangiki ni lava va ku xi ringeta i ntlangu wa Rugby a ni se tshama ni wu ringeta mara na ku navela ku la ta wu tlanga ku ni kota ku fana na van'wanyani .